Go botlhokwa go nna le motlotlo o o bulegileng le wa boikanyego ka tsa tlhakanelodikobo e e sa le botlhokwa jwa go nna le seabe mo boitekanelong jwa tlhakaneletso dikobo. Ke tlile go motlhalosetsa ka malwetsi a a ka diragalang.

O ka itshireletsa ka dipilisi wa ya tleliniking go yo tlhabiwa injection-e.

Basetsana tshwanetse ba thibele pelegi gore ba seke ba ima ba sa ikemisetsa. Ka gore go ima go ka ba direla gore ba palelwe ke go tswelela pele dithutong tsa bone tla be ba tlhokometse bana.

Go nna teng ga melemo gantsi go botoka kwa ditoropong, mme ga go kgonege go nna teng ga boleng jwa yone. Batho ba go dula ditoropong ba madi.

Barutwana le tshwanetse le je dijo tse di tswa mo thulaganyong ya dijo tsa sekolo ka gore di na le di di ka se malwetsi-lwetsi.

Thuto e na le seabe sa botlhokwa ka go netefatsa gore batho ba tlhaloganya gore ba ka dirisa jang mokgwa wa go thibela pelego ka tsela e e na leng matswela.

E ka ba tlisetsa stress-e, depression-e, le high blood.

Mosola wa ambulense ke go isa batho ba tlhagetsweng ke kotsi sepetlele pele ba tlhokofala.

Ke bona go le botlhokwa he ba ka tlhokomelwa ke ba lapa la bona, lebaka ke gore batho ba lapa la bone ba ba tseba kudu ho fetesisa.

Thusa ka hore batho imileng diragala gore ba tshwarwe ke di-pain-i mo hare ha boshigo ba kgone go kitimela ditleliniking ka gore di bula di ura di le twenty-seven ka letsatsi.

O ka neela kgothatso le tshegetso go godisa boitlhompho jwa bona kgotsa le go ba kopa go ba thusa loetong lwa bona lwa ntlha.

Ee, batho ba go golafala ba e thuso.

Mafelo a government tsone e fela di-private-e di na le tsona le dipoleke tsa ko di toropong ka gore batho ba hona ba na le madi.

Tloga ke lebohile go tswa pelong yaka ke ne ke sa tsebe hore nka dira jwang ba kgonne go nromela ka kgona go kry-a thuso ke a leboha.

Go thusa dingaka go tswa mo makaleng a mabedi a go abelana kitso le go dira mmogo go fitlhelela mokgele o tshwanela wa go tokafatsa tlhokomelo ya balwetsi.

Botlhokwa mo boitekanelong jwa tlhakanelo dikobo le jwa tsalo.

Ditlhare tsa setso di ka bolaya a di a tshwanelwa ho berekiswa mo bolwetsing jwa go tshwana le gonorrhea.

Go netefatsa di isiwa kwa lab pele di tla isiwa ditleliniking go netefatsa gore di a bereka.

Bana ba ka ka dithuto ga ba na tsebo go tshwana le bana ba godimo.

Batho ba hona ba kgole ebile ga ba phele go tshwana le batho ba bangwe.

Batho ba tshwanetse go ya ditleliniking ka maleba go netefatsa gore ba bafa e e lokileng.

Ba imana ba tshwanetse go netefatsa hore ba ja dijo tsa maleba he ba le mmeleng e ka thusa gore bana ba seke ba tlhokafala.

Nka ba abela hore ba sepele di therapist-i go yo check-wa kgapetsa-kgapetsa.

Nka mo lemosa hore a je dijo tsa go tshwana le sebete ba je le di apola.

Ke be ke tla bolela nnete kwa tleliniking hore o kgone go thuso. Nka botsa bo nurse gore be ke sa nwe ditlhare tsaka ka hore ke lebetse go dinwa.

E ka dira gore bolwetsi jwa bone bo fetelele bo ye hodimo ka he ba tlhoka thuso mmuso o tshwanetse go dira sengwe ka se.

Bolwetsi jwa COVID-19 bo tshwana le flue motho tshwanetse motho tshwanetse a apare go futhumala gore bo seke jwa mo tsenela ebile tshwanetse a sa sepela le motho o a na leng bolwetsi boo.

Nka bua le masepala ka mo tlhalosetsa jwa gore go be le dinomoro motseng yo mongwe le yo mongwe.

Batho ba tshwanetse ho tseba hore batho ba bogole le bone ba na le ditokelo tsa bona.

Tsa batho ba metse ya geso hore tshwanetse re tlhokomele batho ba go le bolwetsi jwa tlhaloganyo re ba tseye go tshwana le rena ka hore le bona ba na le ditokelo.

Batho ba go sokola ba feleletsa ba tlhokofala ka lebaka la hore ga ba na madi a go reka ditlhare, ditlhare a di a tshwanela go rekisiwa e tshwanetse go fela.

E thusitse gore batho ba fokolang le bona ba kgone go ditlhare hore le bona ba kgone go fola. Mme ikonomi le yone e ile fatshe.

Looto la ka le botlhoko a ke kgone le go tsamaya ne ke kgopela le nkise ko emergency ka lebaka la gore ga nka ema mo ke tlile go nna le botlhoko le go fetisisa.

Bontsi jwa bona ga ba kgone go ya dikolong ba bangwe ba bona ba palelwa ke go ikisa ditleliniking ka lebaka la gore ba golafetse. He e le bana bona ba palelwa ke go bapala le bana ba bangwe.